Kufanele abatjhayeli beenkoloyi behlise izinga ebatjhayela ngalo.

Amabubulo weembhesi kufanele enze amaqhinga wokobonyana iimbhesi zabo nofana aqalisise bonyana iimbhesi zabo bonyana zingakhamba endleleni na.

Abantu bahlangabezana neentjhijilo zokobonyana iimbhesi zabo abakhamba ngazo ziyavutha zikhamba, ezinye ziyaphuka zikhamba abo-driver nofana abatjhayeli abatjhayeli kuhle.

Iye bangasiza khulu, abatjhayeli bamathraga abakaphephi nje-ke lokho kungasiza khulu.

Kungaba kuhle khulu ngombana abosomatekisi banokuthithiza nofana ukukhekheleza nje-ke urhulumende nakangabakatelela bonyana babhadele umthelo kungaba kuhle khulu.

Ngivamise ukuzizwa ngathi angaphephi, vane ngibone ngathi amathraga la azangiwela nofana ngizakwenza ingozi ngitjhayise phezu kwamathraga.

Abakavumeleki, woke umuntu kufanele ahloniphe imithetho yendlela. Ukuthi unekoloyi encani nofana unekoloyi ekulu, nofana uthatha ikhambo elide nofana uthatha elifitjhani kuqakathekile bonyana uhloniphe imithetho yendlela.

Abakhambi ngeembhesi kufanele boke bahlale phasi ngebhesini nomuntu ojame ngeenyawo.

Umuntu onerhwebo le-Uber nofana i-Bolt kufanele azitlolise bonyana uthutha abantu begodu aziwe ngokuthi afake isithombe sakhe ekhasini elithize lakwa-Bolt ukuze abantu bakwazi ukumbona ukuthi muntu onjani, othutha abantu.

Awa amathraga athutha imithwalo awa, mina angivamisi ukuwabona umuntu eenkontirini ngaphandle kokuthi mhlambe atjhayise bese kuthuluka izinto, lapho awa, kuba busaphasapha.

Ngombana abanikazi bamabhesi bafuna ukubhadela abatjhayeli bamabhesi nokuthi intengombaseli yeembhesi iyabiza, yeke akusilula bonyana amathikithi angehliswa.

Akukaphephi bonyana umtjhayeli wethraga akhambe ajama

Awa, azikhambi ngefanelo.

Kufanele ibesebujameni obuhle namavilo wakhona abonakale bonyana imodere le ilungele ukukhamba endleleni.

Ngiyakghabhudlha ngombana vane ngibone ngathi umtjhayeli lo ufuna ukusibulala.

Abaphathi beembubulo zamabhesi bavamile ukuhlangana neentjhijilo ukuthi iimbhesi zabo ziyamotjheka nabakhamba amabanga amade nofana zitjhe nofana abantu bangafuni ukubhadela.

Kukatelelekile bonyana kufakwe isikontiri endleleni ekhamba iimbhesi.

Iye, mbono omuhle bonyana abantu baphungulelwe imali, laba abarhola i-pension.

Kwandisa imali emnothweni wenarha.

Abaphathi bamarhwebo bavamise ukuhlangabezana neentjhijilo zokuthi abantu ababuya ngaphandle ababathengeli ngombana iintolo ezikulu.

Ama-Bolt abiza phezulu, amateksi angehla, ibhesi itjhiphile.

Awa, nakhutjhulwako kuphela ababacabangeli abantu abadosi emhlweni banokukhuphula kuphela nje.

Awa, yincani khulu fanele amathraga abhadeliswe imali ekhulu phela abantwaba benza imali enengi.

Umuntu ozothatha ikhamba ngekoloyakhe kufanele enze isiqiniseko sokobanyana ikoloyakhe iselungelweni lokukhamba endleleni nofana inomthelo omnengi.

Iye urhulumende kufanele angenelele amtjele, atjele amakhamphani lawo bonyana iintengo lezi ziphezulu khulu abantu angeke bakghone ukuzibhadela.

Abatjhayeli abathatha amakhambo ngeenkoloyi zabo bayakghona ukukhamba baphumule nasele badiniwe begodu bayakghona ukukhamba bangene eentolo bathenge into abazifunako.

Awa, akukaphephi bangakukhuthaza, bangakukhuthaza bangadlula nawe.

Iye, akulungele ukuba sendleleni.

Ikhuphula ngombana ikhamphani vane ifuna ukudlelezela abakhweli.

Kufanele behlise izinga abatjhayela ngalo ngombana amathraga la agijima khulu lapha ku-N one kufanele bayehlise izinga leli abatjhayela ngalo ukuze bangayenzi iingozi. Esikhathini esinengi benza iingozi ngombana bagijimisa khulu.

Imiphakathi le bavamise ukuqatjha iinkoloyi zabo zibathathe zibayise la bafuna ukuya khona.

Anomthelela omnengi khulu.

Abatjhayeli abanye abafuni ukuthi bahloniphe abatjhayeli bama-Uber. Abafuni ukuhlonipha imithetho eza nabatjhayeli bama-Uber.

Abatjhayeli laba abalindani, banokungena kuphela nje-ke lokhu kubanga iingozi.

abatjhayeli beembhesi bavamise ukubatjhiya nje-ke kufanele bagijime abakhweli, lokho bagcina balimala abanye.

Awa angeke wasiphungula, kunokuthi usiphungule singabe sande khulu.

Iye, iyaba nemigodi.

Iye, kunjalo.

Ten percent.

Ibaphethe kumbi khulu ngombana kufanele bathele intengombaseli enenginyana ukuze bakwazi ukukhamba bafike la bayakhona.

Iye, kuyasiza ngombana lokho kuvikela ukuthi lingenzi ingozi endleleni.

Kufanele abogogo babe namathikithi wabo abawasebenzisako nabakhwela ibhesi. Ugogo omunye nomunye, ubamkhulu omunye nomunye.

Kufanele amakhamphani afake amakhamero emathrageni ukuze abatjhayeli bazokwazi ukuvikeleka.

Nawukhamba ebusuku ngebhesi ibanga elide, uyakghona ukhamba nifike la niya khona ningakatholi isiminyaminya begodu ibhesi le ikhamba yodwa lapha endleleni, u-driver uyakghona ukutjhayela kuhle.